Ku andza ka swilaveko swa nhlayiso ku pfumaleka ka ndhawu emakaya ya mindyangu swilaveko leswi swi khathalelaka na ku navela ku hlayisa ka ti hi ku tiyimela na vukorhokeri byo hlawuleka bya swa vutshunguri lebyi nyikiwaka hi makaya ya nhlayiso.

Ndzi lava leswaku kokwana a ya ekaya ra vadyuhari hikuva ri nga n'wi nyika vukorhokeri byo hlawuleka na nseketelo lowu nga va ka ntlhontlho eka hina ni ku tiyisisa vuhlayiseki bya yena bya miri na miehleketo.

Ku va na muhlayisi eka vadyuhari swi nyika nseketelo wa nkoka wa mintlhaveko ni ku ndlandlamuxa vuhlayiseki hinkwabyo na quality ya vutomi.

Ndzi ehleketa leswaku kokwana u fanele ku ya eka ndhawu yo hlayisa vanhu hikuva a nga hlayisekanga ekaya handle ka nkhatalelo lowu faneleke naswona swi ta tlhela swi va ku tshunxeka eka kokwana wa xisati loyi endzhaku a nga dzikisa mianakanyo ya yena eka vuhlayiseki bya yena n'winyi naswona a nga vileli hi ku n'wi khathalela a ri yexe.

Nkhatalelo lowu simisiweke ekaya hi ntolovelo wu katsa vukorhokeri byo fana na nhlayiso wa munhu hi xiyexe ku hlamba ku ambala vulawuri bya miri ku lunghiselela swakudya ku hlayisa yindlu yo yo olova vanghana na mpfuneto eka migingiriko ya siku na siku hi nga kanyi swi nyikiwa hi vahlayisi lava leteriweke kumbe vatirhi va nhlayiso wa rihanyo.

Muhlayisi wa le kaya u nyika vukorhokeri bya munhu hi xiyexe na nseketelo eka vanhu emakaya ya vona kasi tindhawu ta nhlayiso wa vadyuhari ta vutshamo ti nyika vukorhokeri bya twenty four seven na vutshamo eka vanhu lavakulu lava dyuhaleke lava lavaka nseketelo wa vu vulawuri lebyi tiyeke emahlweni,

Hi ntolovelo vanhu lavakulu lava dyuhaleke kumbe vanhu lava nga na vulema lava lavaka mpfuneto eka mintirho ya siku ni siku.

Ku hlanganisiwa ka swilo swo hambana ku ya hi ndhawu na vukorhokeri byo karhi swin'wani swi katsa ku seketeriwa hi timali ta mfumo ni ku hakela hi ku huma exikhwameni.

Vatirhi va nhlayiso wa le makaya hi ntolovelo va lava xitifiketi xa nkhatalelo wa le kaya kumbe lexi ringanaka na xona vuswikoti bya masungulo bya vuongori mpfuneto wo sungula na ndzetelo wa CPR vuswikoti bya kahle byo vulavurisana na ku tirhisana na vanhu ntwelavusiwana na ku lehisa mbilu.

Ku tiyisisa leswaku murhandziwa wa wena u kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla endla ndzavisiso na ku hlawula muphakeri wa nhlayiso wa ndhuma hlanganisa kahle swilaveko na leswi a swi tsakeleke tshama u ri karhi u languta nhlayiso wa yena na ku hlayisa vuhlanganisi lebyi pfulekeke na vahlayisi ku engetela kwalaho kumbe swikili swa muphakeri wa nhlayiso ntokoto na ku kombisa naswona ku seketela timfanelo na ku tsakela murhandziwa wa wena.

Swihlawulekisi swa nhlayiso wo wisa swi katsa nhlayiso wa le kaya laha muhlayisi wa xiphurofexinali a pfunetaka ekaya minongonoko ya siku ra vanhu lavakulu leyi nyikelaka migingiriko ya ntshamisano na vulawuri vukorhokeri byo vutshamo byo wisa swihlawulekisi leswi khathalelaka swilaveko swo hambanahambana naswona swi nyika vuhlayisi va mindyangu mpfuneto wa xinkarhana.

Endla mimbulavurisano kumbe maendzo ya le makaya ku pima ku fambisana na quality ya nhlayiso languta swikambelo naswona kombela ku rhumeriwa eka swihlovo leswi tshembekeke tiyisisa leswaku vahlayisi va kamberiwa hi vukheta va leteriwa na ntokoto wa fikelela swilaveko swo karhi swa murhandziwa wa wena vulavula kahle leswi languteriweke na ku kombela tipholisi ta angency eka vatirhi maendlelo ya xihatla na ku pulana nhlayiso.

Ina ndza pfumela nkhatalelo wa le kaya wu tsakeriwa ku tlula makaya ya vadyuhari hikokwalaho ka swivangelo swo hlaya nyana nkhathalelo wa munhu hi vuyexe na vuhlayiseki eka ndhawu leyi tolovelekeke nkhatalelo wa le makaya wu pfumelela vanhu ku kuma nseketelo na mpfuneto lowu lulamisiweke eka vuhlayiseki bya makaya ya vona va rindzeriwe hi ndhawu leyi tolovelekeke miehleketo na varhandziwa leswi nga endla leswaku ku va ni ni vuhlayiseki lebyi antswisiweke bya mintlhaveko ku hunguta ntshikelelo ni ku titwa u tiyimela ni ku ti fuma.

Anakanya hi ku tirhisa mabokisi ya tiphilisi kumbe switsundzuxo swa naswona u katsa mudyuhari ka endlelo leri u nga tlhela u u tirhisa xiyimiso xa mirhi u tirhisa ti-alarm-u kumbe switsundzuxo naswona u lava ni ku kamberiwa nkarhi ni nkarhi ku langusisa ku namarhela ku engetela kwalaho anakanya hi ku kombela mpfuno wa muhlayisi kumbe xirho xa ndyangu leswaku xi langutela ku nyikiwa ka mirhi.

U nga lawula swakudya swa vona loko u ri karhi u xixima leswi va swi hlawulaka hi ku va na mbulavurisano lowu pfulekeke mayelana na vuyelo bya swiwitsi na swakudya leswi nga pfuniki nchumu eka vuvabyi bya vona bya chukele u ku nyika swin'wana swa rihanyo leswi nga eneriseki ku navela ka vona na ku tirha swin'we ku tumbuluxa pulani ya swakudya leswi ringanisiweke leyi amukeleke leswi va swi tsakeleke loko va ri karhi va rhangisa swilaveko swa vona swa rihanyo ku tirhisana na mutivi wa swakudya la tsarisiweke swi nga tlhela swi nyika nkongomiso lowu endleriweke munhu hi xiyexe.

Tsala swiletelo hinkwaswo na tipulani ta nhlayiso na ku tiyisisa leswaku swirho hinkwaswo swa ndyangu swa tivisiwa no pfumelelana hi endlelo ra nhlayiso leri hlanganeke loko swi laveka ku katsa muphakeri wa nhlayiso wa rihanyo wa mutirhi kumbe u lava nkongomiso eka vulanguteri ku lulamisa timholovo na ku rhangisa vuhlayiseki na vuhlayiseki bya mutirhi.

Nkhatalelo wu simekiweke ekaya wu katsa ku nyika nseketelo na mpfuneto eka vanhu ku katsa na lava nga na vulema vadyuhari va ri emakaya ya vona muxaka lowu wa nhlayiso wu nga katsa nkhatalelo wa vumunhu hi xiyexe xikongomelo i ku endla leswaku vanhu va kota ku hlayisa ku tiyimela ka vona xindzhuti na quality ya vutomi loko va ri karhi va kuma vukorhokeri na nseketelo lowu va wu lavaka.

Vadyuhari va fanele ku kuma mali ya mudende tanihi xivumbeko xa nsirhelelo swi pfuneta ku hakela swilaveko swa xisekelo swo fana na swakudya tiyindlu na nhlayiso wa rihanyo ku hunguta ku titshega hi swirho swa ndyangu kumbe nhlangano wo pfuneta.

Ku tiyisisa leswaku swirho swa ndyangu leswi dyuhaleke swi khomiwa kahle rhangisa swilaveko swa vona swa mirhi na swa ntlhavekiso hi ku nyika ndhawu leyi seketelaka ku xixima ku ti fuma ka swona na ku nyika mpfuneto loko swi laveka ku engetela kwalano tiyisisa leswaku va fikelela nhlayiso wa rihanyo lowu lavekaka swakudya na ku tirhisana na vanhu ku ndlandlamuxa vuhlayiseki bya vona hinkwabyo.

Ina swi kahle midende ya mfumo eka vanhu lava pfumalaka ngopfungopfu lava holaka mali ya le hansi yi nyika nseketelo wa timali na ku tshamiseka yi va pfuna ku fikela swilaveko swa xisekelo swo fana na swakudya tiyindlu na nhlayiso wa rihanyo leswi nga antswisa xiyimo xa vona xa vutomi swi hunguta vusweti ni ku tlakusa xindzhuti.

Yi nga ha va yi nga enelanga ku hakela swilaveko swa xisekelo swo fana na swakudya na tiyindlu loko ku tekeriwa enhlokweni ku durha ka le henhla ka vutomi na swiyimo swa vusweti leswi siyaka vavuyeriwa vo tala va ri karhi va lwela ku ti hanyisa.

Titliliniki ta le makaya eAfrika-Dzonga ti langutane na mintlhontlho leyikulu eku nyikeni ka vukorhokeri bya nhlayiso wa rihanyo bya xiyimo xa le henhla hikokwalaho ka switirhisiwa leswi nga ringanengiki ku pfumaleka ka vatirhi na switirhisiwa leswi nga nyawuriki titliliniki to tala ti pfumala switirhisiwa swa xisekelo na vatirhi leswi endlaka leswaku ku va na mbuyelo wo biha wa rihanyo na mikarhi yo leha yo rindza hambiswiritano minhlangano yo fana na nhlangano wa madokodela ya le matikoxikaya Afrika-Dzonga ya le ku tirheni hi ku lulamisa mitirho leyi ku seketela ku antswisa ka switirhisiwa swa nhlayiso.

Mfumo wu nga lulamisa mintirho ya nhlayiso wa rihanyo ya le makaya hi ku engetela mali ya nhluvukiso na switirhisiwa vatirhi na switirhisiwa eka titliliniki ta le makaya leswi nga katsa ku tirhisa minongonoko ya nsusumeto ku koka rinoko na ku hlayisa vatirhi va nhlayiso wa rihanyo etindhawini ta le makaya ku antswisa vukorhokeri bya rihanyo ra le kule na ku tirhisana na ti-NGO ku seketela miganga leyi nga tirhisiwiki kahle.

Ti-mobile clinics ti tisa nkoka eka sisitimi ya nhlayiso wa rihanyo ya Afrika-Dzonga hi ku tisa vukorhokeri bya swa vutshunguri hi ku kongoma emigangeni leyi nga tirhisiwiki kahle ngopfungopfu etindhawini ta le makaya na le kule va nyika vukorhokeri bya nkoka bya nhlayiso wa rihanyo ku katsa na mitlhavelo nhlayiso wa vamanana na bya mavabyi lawa ya nga tshungulangiki ku pfuneta ku hlanganisa xivandla eka mfikelelo lowu nhlayiso wa rihanyo na ku antswisa mimbuyelelo ya rihanyo eka vaaki lava nga sirhelengangiki.

Ku va na titliliniki ta le kusuhi etindhawini ta le makaya i mianakanyo leyinene tanihileswi antswisaka mfikelelo wa vukorhokeri bya nhlayiso wa rihanyo swi hunguta nkarhi wo famba na ku durha na ku ndlandlamuxa mimbuyelo ya rihanyo eka vaaki va le makaya titliliniki ta le kusuhi ti endla leswaku ku nghenelela ka vutshunguri hi nkarhi ku tlakusa vukorhokeri byo sivela na ku engetela ku koteka ku kumiwa ka ha ri na nkarhi na ku tshungula timhaka ta rihanyo.

Loko ambulense yi hlwela anakanya hi tindlela tin'wani to fana na ku chayela makwenu u ya exibedhlele xa le kusuhi kumbe tliliniki hi wexe loko swi hlayisekile ku endla tano kumbe ku bela riqingho vukorhokeri bya ambulense ya phurayivhete loko byi ri kona u nga ha tlhela u ringeta ku bela riqingho nomboro ya xihatla ya kwalaho kumbe xibedhlele xa le kusuhi leswaku u kuma nkongomiso kumbe mpfuno loko xiyimo xa makwerhu xi nyanya kumbe xi xungeta vutomi bya yena rhangisa ku yisa etindhawini ya vutshunguri hi ku hatlisa na hi ndlela yo hlayiseka hi laha swi nga kotakaka ha kona.

Vukorhokeri bya xihatla byi nga ha hlwela hikokwalaho ka swilo swo hambana swo fana na ku tala ka mimovha mpfhuka wo leha switirhisiwa leswi nga ringanelangiki kumbe swiyimo swo tala swa xihatla hi nkarhi wun'we.